Ka nnete ho ima ha bana ba banyane e se e le nthwe, e leng bothata bo boholo boo re shebaneng le bona kajeno moo setjhabeng sa rona, ke ka hoo ho no ho le nepahetse ka teng. Nako e bana ba banyane bana ba banyana ba ne santsane ba hlola ba sa le banyane ho bona, hore na ne ba soka ba tlhankana le bashemane. Seo ne se thusa hore bana ba se ka phakisa ba ime ba sa le banyane.

Ho thusa ho etsa ho nepefatsa hore ntho engwe le engwe e tsamaye hantle.

Ponong ya ka ke bona hore mmuso o tshwanetse ko fumana manese a mang a a tla wa behang ditleliniking ho thusana le ba ba se ntse ba sebetsa teng hobane mosebetsi o mongata batho ba kulang ke ba bangata haholo. Manese a hloka thuso manese a hloka thuso ho mmuso. Ba hloka tshebedisano ke bona ke ho mmuso e ka thusa batjha hore ba ithutele ho ba manese hore ba tle ba tsebe hore ba sebeletse ditleliniki tsa rona, ba ba patale le ka tsela e nepahetseng.

Lebollo la sepetlele se lebollo la sepetlele le thusa banna haholo hobane ha ho hlokahale hore motho a tlohele mohlomong mosebetsing kapo sekolong a tsamaye a lo dula thabeng nako e telele lebollo la sepetlele le etswa le ka tsatsi le leng lengwe. Ke ka hoo ke bonang e le nthwe e nepahetseng ka teng. Le thusa le ho qoba mafu a thobalano a itseng, le HIV ke ka hoo ke bonang hore lebollo la sepetlele le ya thusa.

Ke bona ho thola di-booster shots e ile ya ba ntho e ntle hobane e sebeditse tsela e kareng ke follow up ya di-vaccine tse nesetse ba re file tsona nka.

Ha ke tshwerwe ke sefuba ke sa ikutlwe hantle, hangata ke ya ngakeng ke patale tjhelete e hlokahalang ho bona ngaka ke fumane le meriana ngakeng hobane ha o ya tleliniking, hangata o dula nako e telele. Nako enngwe ba o bolelle hore meriana ha eya lekana. Ke ka hoo, ha ke ikutlwa ke se hantle ke tshwerwe ke sefuba ke ya ngakeng ke patale tjhelete eo e batlahalang ho bona ngaka, ke thole thuso eo ke e hlokang.

Ho bona ka nna ke bona le hore e ka ba ntho e ntle, dikolo di leme di lemele hore bana ba tsebe ho ja dijo tse hantle tse ba loketseng, tse nepahetseng. Dikolo hangata di rata hore dijo di a tura empa ha ba lema ha ho tshwane le ha ba rekile dijo market-eng. E ka ba ntho e ntle Ho jala, ho be le batho ba shebanang le dijo tse leng di dijo tse lemiwang ko sekolong tse tla sebediswang ho ba phehela di fepe bana.

Ka setso ngwana wa ngwanyana o bapalla hole le bashemane ho fihlella a hola, a fumana molekane wa hae, a nyalwa ka setso, e be e le hona a tlhakana le motho wa monna. Sena se thusa ho thibela pelehi ebile bana ba banyana ka setso ba ahlolwa ho fihlella nako e se ntse ba hodileng ka yona. Sena se thusa haholo ho thibeleng pelehi.

Ka nnete ke se e le mengata meriana ebile ha re sa tseba hore re kgetha e feng, re se ka nka efeng hangata nna ke ye ka keletso ya ngaka. Ha ke kgetha meriana ke sebedisa lona ho kgetha moriana, empa kannete le nna, ke ya sokola. Ho kgetha meriana matsatsi ana.

Dumela ngaka, Ke tlile ho wena kajeno ke batla ho tseba ka mekgwa e fapaneng e ka thibela pelehi. Ha o sheba file ya ka ngaka o bona e le e feng tsela e nka e sebedisang ho thibela pelehi?

Ha moahisane wa ka a re ke ise nkgono wa ka ngakeng ya setso nka se e dumele nka bona ho le molemo ho mo isa sepetlele moo a tla fumanang thuso e nepahetseng moo batlang ho tlhatlhobang ba mo fe le meriana e tshwanetseng hore a phakise a thusahale ho ya nakong ho ya ngakeng ya setso nako engwe ha ho thuse haholo ho motho a setse a hodile empa a ikulela a ihlokela ngaka e tla mo thusang ka meriana e nowang haholo ke batho ba se ba hodile.

Ha se ka dipilisi, a se ka dipilisi, e mong le e mong a re dipilisi tsa hae di a sebetsa ho theosa mmele tsatsi le leng ka reka dipidisi e le hore monga tsona a na ntsa bua ka tsela e di sebetsang ka teng. Le batho ba bangata se ba di rekile a re le nna di tla nsebeletsa ka di reka dipidisi tseo tsa hore tsa ho theosa mmele athe ke rekile mokokotelo ba jele tjhelete ya ka.

Ha setse ntatemoholo wa ka a fokola kelellong, ke tla etsisa dipatlisiso. Ke bale ka hore batho ba leng seemong sa hae ba hloka eng ebile ba hlokomelwa jwang. Ke tla nka maikarabelo ho ka mo hlokomela. Ka etsisa ho hore ntlo moo re dulang teng o phephile ebile o na le ntho engwe le engwe a e hlokang, hodima moo ke tla ya ngakeng le ena hore ngaka e re thuse ka meriana, e tshwantse a enwe ho mo thusa.

Nna nka eletsa batho hore ba tlohele ho reka meriana bathong ba tsamaye ba lo fumana meriana ko chemist kapa ba tsamaye ba lo bona ngaka ba fumane meriana ko ngakeng, ba fumane mangolo a tumello, lengolo la tumello le tjhong hore motho o so so a ka reka meriana ebile le le na le signature ya ngaka. Ho reka meriana bathong seterateng ho kotsi haholo hobane ha re tsebe ho ho netefatsa hore ke ke meriana e nepahetseng kapo ha se yona.